Ukuvikela impahla yesikhumba, kufanele ukuthi usebenzise imikhiqizo yayo ikakhulukazi uma uyihlanza. Le mikhiqizo, imikhiqizo oyisebenzisela ukuthi kube yiyona ekwazi ukunakekela kahle lesi sikhumba uma uyihlanza. Kanti-ke futhi kibalulekile ukuthi uthole futhi nezinto ezokwazi ukondla sikhumba. Mhlawumbe into ey'fana no-conditioner, i-conditioner okuyiyona edalelwe ukuthi ikwazi kondla lesi sikhumba ukuze sihlezi sisihle. Kanti-ke futhi enye into okumele uyithole, ukuthi ukwazi ukuvikela lesi sikhumba noma le mpahla. Ngokuthola i-protector spray, i-spray mhlampe esingavumele amanzi, i-spray esizokwenza nje ukuthi sigcine. Noma sigcine le mpahla yesikhumba iyinhle.

Izici engayicabanga zihlanganisa indawo isesimeni esihle le kungaba indawo engingaqinisekisa ukuthi inokukhanya okwanele. Ukuze ngikwazi ukutshala iy'thelo zami nawo nananezinga lokushisa kuleyo ndawo. Kube yindawo engikwaziyo ukuthi ayizukushisa kakhulu. Futhi ayizu futhi ukuba nomsokamo omningi ize ingibulalele iy'tshalo. Kanti-ke indlela yokuklama engayisebenzisa kungafuna ukuthi nginqume uhlobo lohlelo engizolusebenzisa. Njengokuthi ngisebenzisa i-deep water culture noma ngisebenzisa i-drip system. Ngiphinde futhi ngisebenzise ngibuke ukuthi ngikhetha ini. Ngikhetha ibhakede noma ithango ukuze ngikwazi ukuthola amanzi kule ndawo.

Izici ugogo okuzomele ayicabange kuyoba isimo sezulu sendawo. Kuyomele ukuthi aqinisekise ukuthi lesi simo sezulu siyasivumela lesi sitshalo afuna ukusitshala. Kanye nomhlobo futhi lo mhlabathi lo azotshala kuwona, lo mhlabathi awusebenzisayo. Ngabe uyasivumela yini lesi sitshalo lesi afuna ukusitshala. Kanye ney'dingo zamanzi, emphakathini yangakithi asinayo amanzi. Kuyafuneka ukuthi mawuzotshala uqale ubuke ukuthi lento ozoy'tshala idinga amanzi angakanani. Uma kuyinto edinga amanzi nsuku zonke, nento ezodinga amanzi njalo njalo. Kuyaye kube yinkinga noma kube yingozi ukuyitshala ngoba awuzukwazi ukuyinisela njalo.

Iy'ntuthwane-ke ziyaheheka kalula ey'tshalweni ezimnandi noma mhlampe ngithi ezinoshukela. Yabona nje izinto ey'fana notamatisi, mhlampe ama-aphula . Lolu uhlobo lwey'thelo iy'ntuthwane ey'thandayo ukuhlala noma ezi-attract-ayo. Kanti-ke futhi ezinye zey'thelo, iy'thelo mhlampe ey'sendaweni le enamanzi amaningi. Iy'ntuthwane ziyathanda nje la kunamanzi khona, iy'ntuthwane ziyathanda ukuba la kunamanzi khona. Uma wungabuka uzotshala i-aphula ngasendaweni enamanzi. Leyo ndawo vele izovele igcwale iy'ntuthwane ngoba yindawo ethandwa izintuthwane. Kanti nesithelo esitshaliwe sithandwa izintuthwane.

Kungafuneka ukuthi abalimi baqeqeshwe kakhulu. Mayelana ngokutshalwa kwey'tshalo ey'bhekene nesimo sezulu. Ukwenza nje umzekelo, kungafuna mhlampe abalimi batshelwe ngey'tshalo ey'thatha isikhatho esifushane ukuvuthwa. Ukuze bezothi uma betshalile iy'mvula zingakafiki bekwazi ukuvuna. Kungaze kufike iy'mvula mhlampe ey'ningi bese seziyabulala ley'tshalo lezo ey'suke y'tshaliwe.

Kungafuneka okokuqala, baqaphele noma basebenzise iy'nkambali zesimo sezulu. Ukuze bekwazi ukubuka ukuthi umoya isivinini sawo kanye nokuvungaza kwawo uhamba kanjani. Ukuze bekwazi uku-collector idatha yokuhamba komoya kuleyo ndawo isikhathi eside. Okwesibili abangakwenza ukuthi betshale iy'hlahla noma iy'tshalo ey'zokwazi ukukhiqiza impova ey'ndaweni ahlukahlukene. Ukuze bekwazi ukuthi le mpova ibatshengise ukuthi lo moya uvunguza kanjani kuleyo ndawo.

Ingxoxo phakathi kukaXolile Ntshangase noPhumlani Mdladla ongumlimi. Xolile, sawubona mlimi uMdladla, nakhu kusondela ubusika. Ingabe iziphi iy'thelo esingay'tshala kulobu ubusika obuzayo? Phumlani, sawubona Xolile, yebo ngiyaphila. Iy'thelo ey'ningi ziyaye zife ngesikhathi sobusika, kodwa-ke iy'thelo ey'fana nommbila namabele. Zona ziyaye zibe zinhle ebusika uma ulungiselele kahle umhlaba wakho. Xolile, ingabe yini esingayenza ukulungiselela ukutshala kule sizini? Phumlani, kuyaye kube kuhle ukuthi ube nomanyolo wakho omuhle. Ozowenza kahle ukuthi iy'thelo zakho ziyakhula ngendlela efanele.

Ngicabanga ukuthi ngathakasela kakhulu ukuthenga iy'nkukhu. Iy'nkukhu-ke ayidingi indawo enkulu njengemfuyo mhlampe efana ney'nkomo ney'mbuzi. Iy'nkukhu nje zidinga indawo yazo la ozoy'beka khona, zizofudumala khona, ey'ngenkulu njengeyey'mbuzi neyey'nkomo. Ngaphe kwalokho futhi iy'nkukhu zibuye zenze nanamaqanda. Ngakuthokozela kakhulu ukuthi ngithenge iy'nkukhu kulo mfuyi. Ukuze nami ngikwazi ukwenza sabhizinisi lami leyinkukhu esecaleni. Nangaphe kwalokho, ukuthola ukudla kwey'nkukhu kulula ngoba phela ukuthola nje la ey'tolo. Akuthathi-ke futhi nane-space esiningi ukuze ukubeke kahle.

Umama wakwaba nalo ibhizinisi ley'nkukhu, nokho-ke iy'nqinamba engiy'khumbulayo zaba mbili. Ngomunye unyaka ebusika zay'godola kakhulu noma mhlampe nje kobusika bonke. Zay'godola kakhulu ngale ndlela yokuthi wayehlezi ekhuluma indaba kagesi ukuthi kumele njalo kube nento ezoshisisa. Lapha endlini ukuze iy'nkukhu zigcinwe y'fudumele. Kodwa ngomunye unyaka kuyihlobo kwana iy'mvula ey'nkulu ezagcina ziholela ekuthenini kungene amanzi. La ekuhlala khona iy'nkukhu zafa zonke-ke lezo y'nkukhu ezay'khona ngaleso sikhathi.

Ukusebenza kahle kwempova yomoya kuya ngohlobo lwesitshalo. Iyitshalo ezithembele empoveni yomoya, njengemithi yey'khala nezinye iy'tshalo ezizalana ngamakhasi amakhulu. Zihlomula ngoba impova yazo isabalala kalula emoyeni ngaphandle kokudinga noma amanzi. Inzuzo-ke yokusebenzisa impova yomoya ukuthi iy'tshalo ey'ningi. Noma azidingi ukukhiqiza amakhaza amnandi noma umbala okhanyayo ukuze ahehe izinambuzane. Impova kanti nayo ehamba amabanga amade nomoya, ithuthukise amathuba okuphindaphindeka. Ububi bayo ukuthi impova ingathathwa umoya iye ey'ndaweni ey'ngafanele. Yehlise amathuba okhiqiza iy'mbali ey'ningi.

Ezinye zey'ndlela abantu abasemadolobheni abangay'sebenzisa ukuze kuliwe nokushoda kwamanzi. Ukuthi mhlampe okokuqala, abantu badinga ukusebenzisa amanzi ngobunono . Ukuthi uvale amanzi uma ngabe ugeza izitsha noma ugeza amazinyo. Ungawayeki nje amanzi elokhu evuleke njalo usageza amazinyo noma ugeza izitsha. Okwesibili ukuqinisekisa ukuthi awekho amapayipi avuzayo ey'ndlini, la bahlala khona. Okwesithathu ukuthi besebenzise iy'ndlela ey'hlukahlukene zokonga amanzi. Njengokuthi usebenzise amabhakede esikhundleni sama-hose uma ugeze iy'moto noma mhlampe utshani ngaphandle. Okwesihlanu-ke, engakucabanga ukuthi uqoqe amanzi emvula ukuze kusetshenziswe. Mhlampe makukhona okwenzayo endlini ngoba nawo ayasiza.